Ndiyaqonda ngokwamava am okuphila kwindawo okanye ukuhlala kwindawo apho kukho iitekisi khona, ibhasi yeyona endiqonda intokuba ikhuselekile ngoba ibhasi ihamba ngamaxesha kwaye xa ihamba inako ukuthobela imithetho yendlela kodwa itekisi ngamaxesha amanintsi abaqhubi bayo abanye babo ayingabaqhubi abasemthethweni kwaye baqhuba ngokungakho semthethweni baqhuba ngekungakhathaliyo ufumanise ukuba amaxesha amanintsi okanye amatyeli amanintsi iingozi ezinintsi zixhaphake kubo ngoba uyawufumanisa into kokuba indlela abaqhuba ngayo ayilungelanga imithetho yendlela inqabile futhi ingozi kwibhasi kunetekisi ngokwaseMzantsi Afrika.

Ngokoluvo lwam ibhasi enedekha enye ikhuselekile ngakumbi kunedekha ezimbini oku kungenxa yokuba ibhasi enedekha enye inomgangatho ophantsi obangela ukuba kube lula ukuyilawula ngakumbi kwiimeko ezingxamisekileyo ezifana nokujika ngokukhawuleza okanye ukukhawulezisa ngesiquphe. Iibhasi ezinedekha ezimbini zinde kwaye ziphezulu nto leyo enokubangela ukuba zikhawuleze ukugungqa okanye zibe sengozini xa ziphakathi kwezithintelo zomzila okanye imozulu embi. Nangona zinezixhobo zokhuseleko ezifanelekileyo ubude bazo benza ukuba kube lula ukuyinyanzela ukuba ziphume endleleni xa kukho ingxaki.

Xa ndingafumanisa ukuba ndilibele isipaji sam esinekhadi lebhasi ndingazama ukujonga ezinye iindlela zokuhlawula, ukuba ndinayo imali encinci efana nekhoyini okanye imali yephepha epakatheni okanye kwezinye iimpokotho ndingayisebenzisa ukuhlawula irhafu yebhasi. Ndingakhe ndizame nokusebenzisa itekhnoloji ukuba ikhadi lebhasi lidityaniswe umzekelo ne-smartphone yam njengezicelo ezihlawulayo ndingazama ukuyihlawula ngefowuni, ndingakhe ndicele uncedo nakwabanye ukuba andinanto ndicele umntu apha ebhasini umzekelo umntu endiqhele ukukhwela naye akhe andiboleke imali ndibeke imeko yam andiboleke imali yokubhatala. Ukuba ndisenalo ixesha ndingakhe ndibaleke ndibuyele endlini khe ndiyokhangela eli khadi.

Into okuqala endingayenza kuthetha nomqhubi webhasi ndichaze imeko yam kakuhle, ukuba ixesha lam lokuqala azange ndasebenzisa khadi umhlawumbi umqhubi umqhubi angabanayo inceba andenzele inceba ndikhwele. Ndicele uncedo nakwabanye ukuba umzekelo, bandibhatalele ngekhadi labo ukuze mna ndibabuyisele imali, okanye ndizame enye indlela yokuhamba umzekelo ndizame u-Uber okanye umntu ondimaziyo andinike ilifti ndikhe ndikhwele.

Ndingamcebisa okokuba makayokwenza okanye afumane ikhadi lebhasi ngoba iibhasi ezinintsi zisebenzisa amakhadi xana zikhwelisa abantu kwaye ndimcacisele okokuba angalifumana kuphi okanye lenziwa njani ikhadi eli le bhasi. Okwesibini ajonge ishedyuli yebhasi aqonde ukuba ihamba ngamaxesha atheni ibhasi kwaye futhi ima ndawoni xa sukuba ithutha abantu. Okwesithathu afike kwangethuba ndimcebise okokuba ukuba ibhasi ifika ngentsimbi yesithoba wena fika ngentsimbi yesibhozo ukuze ibhasi ingakushinyi okanye ibhasi ihambe ngexesha ongekafiki ngalo.

Ndingaba ngumntu okhubekayo ndikhubeke kakhulu ngoba kaloku ndinalo ikhadi kwaye bendizimisele ekubeni ba ndizawukhwela ibhasi ngoku le nto yokuba kungabikho bhasi ingandonzakalisa entliziyweni, indonzakalise nakwizinto ebesele ndizicebile ukuba ndizawuzenza ngoba umzekelo umhlawumbi ndikhwela ngeli xesha lebhasi ukuba ndiyophangela. Kodwa ke noba kunjalo ndingakhe ndikhawuleze ndijonge ezinye iindlela zokuba ndifikelele kule ndawo ndiya kuyo umzekelo ooUber okanye ndizame indlela yokuba ndibaleke ndiyokhwela itekisi.